Isimo sabo nengqondo yabo singalungiseka ngokuthi umphakathi noma ngizothi abaholi kube negqungquthela nje eyibanjwayo utholukuthi akonakele lutho akunakhetho oluzayo akukhankaswa kodwa nje kujatshulwe kubizwe ingqungquthela thizeni ingabe kubizwa abaculi noma kungasezukuba abaculi abazokhokhelwa babize nje abaculi bendawo. Indawo nendawo inabantu bakhona nje abakwazi ukwenza izinto noma bangabe bakadumi basayifufusela befike bezenzele nje lokho abazenzela khona kujatshulwe nabo babone ukuthi hhayi basemphakathini baphila nabantu. Ube usuku nje olumnandi kujatshulwe nje . Ngalokho bangayibona ukuthi hhayi baphila nabantu ababodwa.

Iy'nsiza kungaba ey'thengwayo noma ezitholakala emiphakathini zingabasiza abantu abakhubazekile ngokuthi bezizwe bebalulekile. Ngenze nje umzekelo ngenqola abanye bahamba kabuhlungu abanye abakalutholi uxhaso ngoba nale zinto zithatha isikhathi ukuthi zifinyelele ebantwini. Ziyasiza-ke izinto ey'khona emphakathini ey'bekelwe khona ukulekelela abantu ukuthi bazizwe bengcono bengabantu phakathi kwabantu. Le zinye-ke ziyabasiza ukuthi bakwazi ukuzivocavoca engabe balule umzimba imisipha iqaqeke nemzimba yabo ibe lula.

Ukuthwasa ngingasho nje ngithi ubizo. Ukuthwasa usuke ubiziwe ubizwe isithunywa noma ngizothi isidalwa sakho esilele esisuke sivuke kuwe sangena ngomoya umoya wobungoma. Ngingachaza kanjalo ukuthwasa. Ngathi kuwumoya osuke ungene kuwe umuntu osuke esedlulile kulo mhlaba eselele kobandayo, ngingakuchaza kanjalo nje ukuthwasa mina. Ngingathi nje umoya ongena emuntwini, umoya womuntu ongasekho ovuka ngomunye umuntu , kungaba ungenwa ugogo ongasekho, umkhulu kanjalo kuhlukana. Kungaba idlozi lasekhaya konyoko noma kube idlozi lakini. Kuhlukene-ke ukuthwasa, omunye uya emanzini ayothwasa emanzini, omunye njalo uthwasa esangomeni enyangeni kuyahlukana.

Ngokubona kwami, amakhambi esintu ayasiza kakhulu uma kuwukuthi ukugula noma ngizokuthi ukufa okusuke kukuphethe ngaleso sikhathi akusikho okwemvelo, ukufa nje kwamabomu ukufa obekelwe khona. Khona umuntu oke avuvukalelwe nje izinyawo, avuvukalelwe zinyawo kungesikho ukuthi unyukelwe i-BP. Engena BP angenalutho evuvukalelwe zinyawo zinyuke-ke kube buhlungu kuze kube buhlungu ngisho amadolo. Iyasiza-ke lapho amakhambi esintu ngoba leyo nto leyo kusuke kuyinto eyenziwe umuntu ngabe bakubhekele umeqo noma benzenjani? Lapho-ke, amakhambi esintu ilapho asiza khona-ke ngoba ngisho ungaya esibhedlela eklinikhi kuphi kuphi angeke uzusizakale. Kusuke kufuna ukuthi ukulaphe ngendlela ngendlela yesintu usebenzise amakhambi ukuze kuphele.

Amakhaya abantu abaye babhekelele izimo ngingasho nje ngingananazi ngithi onompilo. Hhayi bayasebenza onompilo, angene umuzi nomuzi abheke isimo sasekhaya kusukela ekuqaleni ekuthenini bakhona yini abantu abasebenzayo? Bakhona yini abantu abadla amaphilisi thizeni abanezifo ezikanje? Kuze kuye kuye kuze kufike ngisho kulabo impela abakhubazekile ukuthi bayaluthola yini usizo kanjani kanjani. So ey'ndaweni ey'semaphandleni, hhayi onompilo bayasebenza futhi basebenza ngokuy'khandla. Bayababhekelela abantu abakhubazekile, noma kukhona izimo noma izinto ezingenzeki ngendlela yakhona, bayakwazi futhi ukubona ukuthi hhayi u-one no-two awuhambi kahle bese siyalungiseka isimo, bese siyasukunyelwa. Ingabe kukhona izinto zabo ezingenziwa ngendlela ekumele ngabe kuhamba ngayo bese beyabasukumela onompilo basizakale.

Nami ngingomunye wabantu abasey'ndaweni ezisemakhaya. Hhayi, ngike ngakuzwa kunzima! Ngike ngabhekana naso lesi simo ugogo enqunywe umlenze. Hhayi kwanzima, sasigqigqa isibhedlela, sasigqigqa isibhedlela, lutho ukuthola isihlalo. Iy'hlalo azikho, iy'hlalo azikho. Hheyi, simthwala kanzima umntomdala simthwala kanzima umntomdala, simbamba ngengubo yokulala, hheyi kunzima isikhathi eside. Cishe yaphela inyanga simgqigqa simgqigqa simgqigqa saze sayithola-ke ekugcineni kodwa nje yeyi hhayi zikhona izinselelo shemu, hhayi zikhona kunzima, kunzima. Kungesizo iy'hlalo kuphela. Hhayi, uthi uthi usuthi uyafika kuthiwa akukho kuthiwa akukho. Iy'nsiza nje ezisuke zidingakala hhayi hhayi zivamise ukushoda.

Into engenziwa ey'ndaweni ey'nemitholampilo ekude ukuthi kube khona imitholampilo engomahambanendlwane bafike ukuze abantu abadala bakwazi ukuthola usizo lwezempilo kalula nabantu abasha abadinga ukuhlela bakwazi ukuhlela ngoba njengoba kusho ukuthi umtholampilo usekudeni noma isibhedlela sisekudeni, kushukuthi mugibela ugibela ngemali eningi. Abantu abasha bagcina sebethole iy'ngane abangayihlelele ngendaba yokuthi isibhedlela sikude nanokuthi-ke kuyasiza ukuthi uma ngabe isibhedlela sikude bebavumele abantu abadala ukuthi balandelwe imishanguzo uma ngabe njalo engayile ukuyothathwa amagazi bavume ukuthi balandelwe ngabantu abasebasha ukuze bengeke beqiwe yizinsuku.

Abantu besilisa bangabaseka ngokuthi le ndlela bayihambe bobabili, kungabi umsebenzi womuntu wesifazane ukunaka iy'ndaba zokuhlela umndeni. Uma ngabe owesifazane ehlela ngokuthi uyajova, ikhadi lokujova akube ngelabo bobabili i-date mabayazi bobabili makuyi-date yokuthi aye emtholampilo ayojova. Kanjalo ngokwahlukana njalo, ingabe ufake ini ufake insimbi le ebizwa nge-implant. Uma ngabe njalo kufanele ayazi ukuthi njengoba ikalelwe iminyaka emithathu nje, kumele ayazi ukuthi iphelelwa nini, ahambe ayoyikhipha aphinde afake enye kanjalo kanjalo ngoba ekugcineni ukuthola abantwana kungenasidingo kuvikelwa ngabantu ababili. Naye umuntu wesilisa kumele abe nesandla ekuthenini bavikelele ukuthola abantwana abangabahlelile.

Into nje angayenza umzala ukuthi ahlale ahlale asihlolele lesi sifo ngoba eyiyona nto enzima ngesifo sofuba ukuthi sitholakala ngomoya, wona lo esiwuphefumulayo, nokuthi-ke asisheshi ukubonakala emzimbeni womuntu siyacasha. Nanokuthi-ke akumele usondele nabantu ababhemayo, ngoba uma ungabhemi, uwena umuntu osuke usengcupheni kakhulu yokuthola i-TB kunalo osebenzisa ugwayi, nokuthi-ke endaweni ekanjalo babalekela ukusebenzisa omata laba abendwangu laba ababutha uthuli ngoba ekugcineni yikho khona lokho obesekusuka kungene esifubeni bese kudala ukugula okudalwa ukungcola.